HIV i fhirela musi muthu a tshi kho ita zwa vhudzekani kana musi muṅwe muthu o kwama malofha a muthu ana HIV ene muṋe a na tshilonda malofha a mbo ḓi fhirela khae HIV ya thoma ha u vha khae.

Mafhungo a si a vhukuma ndi a uri nḓila dzine vhafumakadzi vha nga dzi shumisa vha tshi tea u puḽana miṱa yavho u fana na philisi dza u ita uri hu si vhe na ṅwana kana mishonga yo no ṱhavhiwa u itela uri hu si vhe na ṅwana zwi a tshinya mbumbelo ya muthu, hayo mafhungo a vha a si one nahone a ya tshinya nga nḓila a tshinya ku humbulele kwa vhathu zwi tshi ḓa kha sia ḽa u pulana miṱa.

Vhana vha dzulela u vhuya mahayani avho vha na zwilonda nahone vho huvhala nga u tamba tshikoloni vha si wane thuso ya vhuḓi ya u fana na first aid kit, hezwo zwia ita uri hetsho tshilonda tshi vhe na dzi infection nahone zwa isa kha malwadze ane o vha a songo lavhelea kha tshilonda tshiṱuku. Ndi ngazwo zwi tshi zwi zwa ndeme uri u hu vhe na first aid kit zwikoloni uri vhana vha songo wana dzi infection kha zwilonda zwiṱuku zwine zwi a itea musi vha tshi kho tamba zwikoloni kana dzi badani.

Nṋe ndi vhona dzikiḽiniki dza mahayani dzi sa thusi nga nḓila ine dza tea u thusa ngayo nga mannḓesesa kha vhafumakadzi vhaṱuku, vha ḓi wana musi vho ya kiḽiniki vha tshi haṱuliwa nahone vha tshe ambiwa ha mmbi vha sa wani thuso ine vho vha vha tshi kho i ṱoḓa. Hezwo zwi a ita na nyofho zwi tshiyela kha heḽo siya kha vhafumakadzi vhaṱuku vha fhedzisela vha si tsha ya dzi kiḽiniki musi vha tshi ṱoda thuso kha heḽo siya vha fhedzaha vha mahayani vha khou sogola.

Hu na zwiṅwe zwithu kana dziṅwe nyimele dzine madokotela a nga si kone u i ṱalukanya kana u zwi ṱalukanya zwi ṱoḓa vhomaine vha tshirema uri vha thuse ndi ngazwo zwi zwa ndeme badi u uri hu vhe hu na vho maine kha lushaka u itela hu tshi ḓa kha thaidzo kana nyimelo dzo imaho ngauri dzine madokotela a vha nga koni u ri thusa nga dzo.

Ee nṋe ndi vhona hu tsheo ya vhuḓi yo dzhiwaho nga wa mufumakadzi, nga uri ṅwana a tshi bebiwa u sala a vhuḓi fhinduleli havha wa mufumakadzi husi ḓi fhinduleli ha wa munna, zwino zwi tea u bva khaye uri u kho ṱoḓa na u vha na ṅwana kana ha ṱoḓi u vha na ṅwana.

Nṋe ndi vhona uri vhadededzi na vhana vha tshikolo vha songo ḓi wana vha tshi kho amba ha mmbi nga ha vhasidzana vhane vha ḓi wana vho ḓi hwala vha tshe ngomu tshikoloni, nahone havho vhasidzana vha ya tea u thusiwa uri vha kone u ita mushumo wa tshikolo ṋamusi vha hayani ngauri hu ya hu avha na maḓuvha ane wa musidzana a nga si kone u ḓi wana a tshikoloni nga nṱhani ha nyimele ya u vha wo ḓi hwala.

Nṋe ndi vhona yo tea ngauri ndi vhasidzana vhanzhi vhane vha ḓi wana vho ḓi hwala vha tshi kha ḓivha tshikoloni hezwo zwia thithisa tshikolo zwa thithisa na mvelaphanḓa na vhumatshelo ha honoyo wa musidzana na muṱa wa hawe, ndi vhona zwi zwavhuḓi uri kharali zwi tshi konadzea u fhungudza vhasidzana vho ḓi hwalaho vha tshi kha ḓivha tshikoloni kha iteye.

Ndi zwa ndeme uri vhathu vhane vha vha na vhuholefhali vha tikedziwe nga lushaka, ngauri a zwo ngo to leluwa u tshi vhona vhaṅwe vha tshi kona u ita zwithu zwine iwe a u koni u zwi ita, nahone iyo nyimele a u ngo to ḓi ṋangela yone. Nṋe ndi vhona uri iṅwe thuso ine ra ngai ita ndi uri muṅwe na muṅwe a ḓi wane a tshi kho thusa vha muthu ane a vha a muholefhali kha lushaka lwa hawe ra si ri kha u vhe na muthu muthihi kana vhathu vha vha hawe honoyo muholefhali vha vhe ene vho no mu thusa fhedzi hu vhe hu mushumo wa lushaka lwoṱhe u mu thusa sa musi muthu a tshi ya mavhengeleni kana vho ḓi mu thusa uri a tshimbile tshimbile na shango a vhone vhathu.

Muthu a re na swigiri u a tea u ṱhogomela zwine a ḽa na zwine aṅwa, a lingedza nga nḓila dzoṱhe u sa ṅwa zwithu zwi na swigiri nnzhi nahone a ḓi ṱhogomela na ene muṋe uri musi a tshi kho tshimbila kana musi o shuma ḓuvha ḽilapfu u a ḓi wana a na dzingu naa, nahone kharali a ḓi wana a na dzingu tshifhinga tshoṱhe musi a tshi kho bva u shuma kana a ḓi wana a tshi kho noka musi hu tshi khou fhisesa ndi hone hune hoyu muthu a re na swigiri u a tea u dalela vhuongelo.

Ihi ndo no ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo, nahone zwo ḓi thoma vho sa mvula ri tshi ri ndi mvula ine i ḓo fhira, fhedzi ra wana mvula i tshi vho ṋa nga nḓila ine na miri ya tshi vho thoma u dzinginyea na zwiimiswa zwo no tonga mapala na dzi robotho dza vha dzi tshi vho wa nga nṱhani ha miḓalo, vhana vha tshikolo vho balelwa nga maanḓa u ya zwikoloni na vhashumi vho ḓi wana vha si tsha kona na uya mishumoni ngauri dzi bada dzo vha dzi sa tshimbilei.

Muvhuso u nga vha thusa nga u ita uri hu vhe na zwikolo zwinzhi zwa vhathu vha ne vha khou tshila na vhuholefhali uri vha ḓi wane vha na vhaṅwe vha si pfhe vha tshi to nga ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha vha khou tshila na vhuholefhali, nahone hu a tea u vha na fhethu hune vhanga ya hone hune vha nga ṱangana hone sa vhaholefhali vha kona uri vha tikedzane nga tshavho.

Tshiṅwe tshine tsha nga shanduka kha muthu ane a kho dzhia dzilafho ḽa TB ndi tsha uri a nga ḓi wana a si tsha to tama zwiḽiwa na u ḽa a si tsha to ḽa nga nḓila ine o vha a tshi ḽa ngayo, nahone vhaṅwe vha a ḓi wana musi vha tshi fhedza u ḽa vha tshi pfa unga vha nga ṱanza kana vha to ṱanza musi vha tshi ḽa.

Zwitentsi zwa vhathu vha mahayani zwo balangana nga nḓila ine ya ita uri vhaṅwe vha wane vha sa koni u swikelela zwibadela kana dzikiḽiniki hune vha nga wana hone mishonga. Nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vho ṋese vha kiḽiniki kana vha vhuongeloni vha vhe na mushumo wa uri vha dzhene kha hedzi dzi komiti vha tshi ṱuwa vha tshi isa mishonga kha vhane vha i ṱhoga mishonga yo raloho.

Vhunzhi ha vhaaluwa vha mahayani vha khou shumisa tshelede ya mundende u rengela vhana na vhaḓuhulu vhavho zwiḽiwa na u vha dzhenisa tshikolo. Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri vha dovhe vha shumise heneyo tshelede ine vha i shumisa u sapota muṱa wavho u renga

Nṋe ndi vhona uri musidzana kana mufumakadzi muṅwe na muṅwe u na tsheo ya uri hu itea mini kha muvhili wawe kharali a tshi khou ṱoḓa thuso kha zwa vhuteamiṱa kha fhiwe thuso a songo imiwa phanḓa.

Ndi ḓivha tshaka dzo fhambanaho dza dzi cancer, ndi ḓivha uri hu na cancer ya marambo, cancer ya lukanda na cancer ya mbumbelo.

Nṋe ndi vhona uri kharali zwi tshi konadzea vhathu vhane vha vha vha na malwadze a sa fholiho vha ḓi wane vha tshi dzula tsini na kiḽiniki kana vhuongelo uri na musi hu tshi ḓo thaidzo i ne mudzulapo kana muthu wa hayani a nga si kone u a nga si kone u imedzana na yo vha kone u wana thuso yo teaho.

Vhathu vha tshi pfa nga vhulwadze ha HIV vha mbo ḓi humbula lufu kana u sekena na u onda kana u ḓi wana mutakalo u wa fhasi.

Kanzhisa ri vhona vhasidzana vha mahayani vhane vha ḓi wana vho ḓi hwala vha tshe vhaṱuku vha tshi haṱuliwa nga maanḓa nahone vha tshi ḓi wana vha si tsha kona na humela zwikoloni nga nṱhani ha nyimele ine vho ḓi wana vha khayo. Ndi ngazwo ha vhathu vha mahayani nṋe ndi tshi ri a vha to ṱanganedza nyimele yo raliho, fhedzi ri tshiya kha vhathu vha vhupo ha dzi ḓoroboni vha ya ṱanganedza nyimele zwavhuḓi ṋamusi vha sa tu i takalela vha a kona u ima imana nazwo vha ita uri uyo wa musidzana a ḓi wane ṅwana wawe o kona u alusiwa zwavhuḓi nahone o kona na u humela tshikoloni a ḓi fhedzisa nga pfunzo dzawe a kona ha u vha na vhumatshelo ha vhuḓi a tshi itela ene munṋe na uyu ṅwana.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa u tshila na muthu a na tshitzhili tsha HIV ngauri hetsho tshitzhili a tshi vhulai nahone kharali uyo muthu a re na HIV a tshi kho dzhia dzilafho ḽa HIV u a ḓi wana a si tsha kona na u na u pfukisela heyo HIV kha muṅwe muthu.

Nṋe ndi vhona zwi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa u ita dzi ndingo dza TB nga uri kharali TB ya wanala i sathu to swika kule zwi a kona uri i lafhiwe zwavhuḓi zwa si ṱhoge uri muthu a ye vhuongeloni u yo wana dzilafho ḽa TB.

Tsha u thoma tshine nda ḓo tshi ita ndi u ya mapholisani ndo fara uvho vhutanzi ha uri havho vhathu ndo vha ṋea tshelede u fana na dzi proof of payment na dzi account number uri vha kone u vha wana henevho vhathu vhane ndo vha ṋea tshelede uri ri kone u wana izwo zwibveledzi zwibveledzwa kana tshelede yanga murahu.

Ndi vhona hu zwa ndeme ngauri vhana vhaṱuku a vha i ḓivhi heyi nḓivho ende vha sa i ḓivhi zwi thusa mini uri heyi nḓivho ri vha dzumbele yone ndi khwine vha tsho zwi ḓivha uri vha si ḓi wane vho ḓi hwala vha tshe vhaṱuku kana vha tshi vho vha na malwadze a sa fholiho nga nṱhani ha u ita vhudzekani hu songo tsireledzeaho.

Nḓila dza khwiṋe dzine ra nga dzi shumisa u ṱhogomela muthu ane o fariwa nga siṱirouku, ndi u muthusa nga zwithu zwine anga ḓi zwine a zwi ita nga maḓuvha u fana na u ṱamba, u ḽa na u tshimbila, na u mu thusa uri na enemuṋe a swike a swike kha tshiimo tshine a nga kona u ḓi itela zwone zwithu zwo raloho zwi no tonga u ṱamba, u ḽa na u tshimbila.

Zwiḽiwa zwino thusa uri ḽeveḽe ya swigiri i dzule i fhasi ndi zwiḽiwa zwi no tonga tshipinatshi kana muroho wa mutshaini, hezwo zwithu zwi a thusa uri swigiri i songo to gonya tshifhinga tshoṱhe.